Ukuze ulondolozele izizukulwane ezincane imidlalo yendabuko, imiphakathi ingabuyekeza imidlalo ukuze ilingane nokuthandwayo kwesimanje. Ihlanganyele ezizukulwaneni zonke, futhi ibandakanye imiphakathi ngemicimbi nemfundo. Ukwenza kube mnandi ngokusungulwa izinto ezintsha, imiqhudelwano, nokuzivumelanisa nedijithali, nakho kungasiza ukuzijwayeza njalo. Ukukwedlulisa kanye nemibhalo kuqinisekisa ukuhambisana nokujabulela kwabo okuqhubekayo.

Ukudweba nokuthatha izithombe kwenza imali kalula ngenxa yemikhiqizo ephathekayo. Izinkundla zedijithali, isidingo sokuqukethwe okubukwayo, namasevisi asekelwe kumakhono, ukutshalwa kwezimali kokuqala okuphansi, amathuba okuthuthukisa amakhono, kanye nesidingo semakethe, nakho kunomthelela emandleni abo okwenza imali.

Imidlalo yesikole inikela ekuthuthukiseni kwabafundi kukonke, ngokuthuthukisa ukuqina komzimba, ukukhuthaza ukusebenzisana kweqembu, nokuxhumana nabantu, ukwakha ukuzethemba, nokuqina, nokukhuthaza ukuziphatha kahle, ukucabanga kwamasu, ubuholi, kanye nezemidlalo.

Izikole zingabhekana nokulimala kwezemidlalo ngokusebenzisa izindlela zokuvimbela, ukuhlinzeka ngemfundo nokuqwashisa ngokuqinisekisa ukwesekwa kwezokwelapha nokusungula izinqubo zokubuyela ekudlaleni. Lokhu kuhlanganisa ukuqeqeshwa okufanele, izimiso zokuphepha, ukuhlolwa kwemishini, imfundo yabaqeqeshi nabasubathi, ukufinyelela kochwepheshe bezokwelapha kanye nezinhlelo zokubuyela kancane kancane ekudlaleni.

Uma ucwiliswe ngokuphelele emdlalweni, uhlangabezana nezinhlobonhlobo zemizwa, okuhlanganisa ukuzethemba, injabulo, ukukhathazeka, intukuthelo, nokuphelelwa ithemba, ngokusebenzisa imizwa eyakhayo nokuthuthukisa ubuhlakani bomzwelo. Uma uwumdlali, ungathuthukisa ukusebenza kwakho, wakhe ukuzethemba, futhi uthuthukise ulwazi lwakho lulonke. Amasu afana nokubona ngeso okuhle, imigubho emncane, kanye nempendulo eyakhayo, nakho kungasiza.

Uma umngani wami ezizwa engakhululekile ngesikhathi somdlalo weqiniso noma isibindi, ngangingangena kuye, ngilalele okumkhathazayo, futhi ngilungise igeyimu noma ngishintshele kokwehlukile uma kudingeka. Ukubeka phambili ukunethezeka kwabo, imvume kanye nokuzijabulisa kuzoqinisekisa ukuthi wonke umuntu uzizwa ehlonishwa futhi ekhululekile.

Ngingaphakamisa ukushintshana nokukhetha imidlalo, ngicele imibono kwabanye futhi ngibandakanye uClement ekutholeni isisombululo. Lokhu kungafaka ukukhetha kwegeyimu eshintshayo, ukuvota emidlalweni, noma ukuthola ukuvumelana ukusebenzela wonke umuntu, ukuqinisekisa ukuthi bonke abangani bazizwa befakiwe futhi baziswa.

Ukuqeqeshwa ngokweqile nokucindezelwa okweqile emidlalweni yentsha kungaholela ekulimaleni ngokomzimba, ukutubeka, ukuncipha kwesisusa, kanye nezinkinga zempilo zesikhathi eside. Izikole zinganciphisa lezi zingozi ngokukhuthaza ukulinganisela, ukuqapha imithwalo yokuqeqesha, ukukhuthaza indawo enhle, ukuhlinzeka ngosizo lwezempilo yengqondo, nokufundisa abaqeqeshi nabazali.

Imidlalo yendabuko igcina isiko nomlando ngokudlulisa amasiko nezindinganiso, ikhuthaze ukuxhumana kwezizukulwane ngezizukulwane, futhi ikhuthaze ukuzibandakanya komphakathi. Izibonelo ezinjengomancala kanye nodiketso, zikhombisa indima yazo ekugcineni amagugu, amasiko, kanye nokugqugquzela ukubumbana komphakathi.

Ubuchwepheshe kwezemidlalo yezingane bunikeza izinzuzo ezifana nokuqeqeshwa okuthuthukisiwe, ukuzibandakanya okwengeziwe, kanye nemininingwane eqhutshwa yidatha. Kodwa-ke, iphinde idale izingozi ezifana nokuncipha kokuzivocavoca umzimba, ukuzihlukanisa nomphakathi, ukuphazamiseka, nokukhathazeka ngokuphepha.